Inintsi kakhulu ngoba ikliniki iphethe oonesi abaqeqeshiweyo ngokukwazi ukuthetha nabantu. Ngoko nabo ke kodwa kunyanzelekile uba bafundiswe ngakumbi, bafundise amabhinqa intoba ngaba umntu once aqale akubethe uyojika ekliniki okanye phi phi phi, phuma phaa, suhlala. Ngoko ke into oonesi bangazama ukuthethathethana neentsana ezijika khona.

Umama wesana funeka aqale akwazi ukufunqula usana lakhe, akwazi uhlalisa usana lwakhe ngendlela, ukutya xa esitya azokwazi ukudla ngalo. Akwazi ukuphipha umntana, utshintsha inapukeni yomntana, akwazi ukwenza ibisi lomntana ukwenzela umntana akwazi ukutya. Ayazi, akwazi umva umntana khe xa efixene kwenzele umntana angafinxani apha, angakwazi uphefumla. Indlela yolala xa kudlalwayo ayazi uba kulalwa kanje, akulalwa phezu kosana.

Ugxa wam ndingamchazela into yokuba ngaba esi sifo unaso siyabulala kwaye esi sifo unaso siyasulela, kungehle usifumene kumntu wakowabo owakhe wanaso ngaphambili. Ngoku ke makangaxhalabi ngoba ucinga uba yena usemncinci. Esi sifo siyosulela, yinto yoba atye amayeza akhe izawumnceda kakhulu imsindise ekufeni.

Ayafumaneka naseklinikhi. Ayafumaneka, ngoko ke funeka aye khona ukuze aphile.

Heyi! Ndinomngani wam apha owathenga ilinye iyeza eliluhlaza elincangathi, hayi walisebenzisa wamane elifaka ebhotileni elihlukuhla elisela kanti eli yeza libangela intoba ngaba akhawuleze akhulelwe. Hayi ke, kwathi ukudlula nje iinyangana wazibona umntu sekhulelwe, akakhulelwanga njee ukhulelwe ngamawele.

Umalume kwawunyanzeleka adibane nogqirha, umntu oza mchazela streyithi ubuzaza besi sifo anaso ngoba esi sifo anaso ayisosifo sosithethela phantsi. Esaa sifo esiya siyakwazi umbeka phantsi umntu, sigqibe ubomi bakhe nya. Ngoko ke ndingamcebisa indlela atya ngayo, iinto azityayo ahlise kwiinto ezihlwahlwazelayo maan ngoba kaloku ziyayinyusa.

Unobangela wale ngxaki ikwangulo mbutho, iyatyiwa imali kwimibutho. Ingxaki iba lapho, le mibutho iyayitya imali le gqiba inikeze i-service e-poor elaa hlobo. Yiloo nto ke bengena kwezi ngxaki.

Abanye abantu kunzima uthemba ngoba ngelinye ixesha uyawufika oonesi kwabona aba babarongo okanye abayiphathi umntu ngendlela eyiyo. Xa ephaya esibhedlele elele uyawufumaniseka uba iphuwa indlela abaphatha ngayo umntu kwaye ingayinto yoba ngaba abanye abafumani zitranspoti, zibe kude kunekhaya, kube kude ukufikelela ezibhedlele ezithile.

Ndicinga uba mna bakhathalelwe apha eMzantsi Afrika ngoba kaloku kukhona neegranti abazifumanayo eleke mpelanyanga bayofola. Kubekho igranti abayifumanayo xa umntu efikelele kwi-age ethile ngoko ndicinga noba baphetheke kakuhle.

Ewe, laa mali leya iyanceda kakhulu. Iyanceda kakhulu kukhathalelo lempilo le mali ngoba ibenza bakwazi uthenga izinto abazidingayo. Ukuba umntu uyagula kufuneke ethenge into ethi, funeka eyithenge ngemali ngoko ke laa mali iyabaxhasa kakhulu le. Intle loo nto eyenziwa ngurhulumente ngemali yenkam nkam.

Mna uba bendingumntu ophangelayo, utata abaneso sifo sinjalo, ndizawuqinisekisa intoba ngaba ndiqesha umntu ozokwazi umgada apha endlini mna axa ndingekhoyo. Akwazi umhlamba xa ndingekhoyo, akwazi umsa endlini engasese xa ndingekhoyo. Ngoko ndingaqasha umntu.

Hayi, kulungile wena mama. Xa sewuyibona uba ingathi lelo xesha ngoku ayikho ingxaki, ndiza kufunela indawo erayithi then ke ndiqhubekele phambili. Xa ufuna uba phakathi kwabantu ndiza kusa phakathi kwabantu wena mfazi, ungabi nawari. Ngoba ke nathi ngelinye ixesha ufumaniseke uba asikho, asifumaneki soze ke isiyali ke singakufiki. Hayi, kodwa ungaxhalabi wena mama ndizawukwenza njalo, ndizawulandela le miyalelo yakho.

Eyi! Makhulu ingase uyazi ke intoba ngaba eyokuhlala wedwa into ayizukwazeka ngoba kaloku udinga uncedo, ncedo olu luza kuzawufuneka intoba ngabana uzimisele ngoba kaloku awukwazi uthatha amayeza ngamaxesha angafanelekanga. Ngoko ke mna ndicinga uba ingase usiwe kwindlu, uyokhathalelwa okanye siqashe umntu akukhathalele, akunike amayeza ngexesha. Okanye kube ne-alarm yakho ozayiseta imane ukukhumbuza ngamaxesha othatha izinto.

Mntasekhaya, umama apha sonke siyaphangela umzekelo omhle. Sonke siyaphangela njengoba siphangela nje sibhizi nawe kwelo cala lakho umatasatasa, umatasatasa nje kubhizi. Ngoku umama ucinga uba ngubani ozawukwazi ukumjonga? And akukho rayithi intoba ngaba simshiye yedwa apha kule nyewe. Mna ndithi umama makaye kule ndawo ahambe eyonakekelwa kwikhaya labantu abadala, thina qha siqinisekise into yokuba ngaba siyamvakashela imihla le yonke. Ngoba mntasekhaya sowuba, sawuthini?

Kaloku ngelinye ixesha isizathu saloo nto kungayinto uba ngaba ngelinye ixesha kwezi ndawo uyawufumaniseka uba abazali abaphathwa ngendlela. Umzali wakho akaphathwa ngale ndlela ubuzofuna aphathwe ngayo ngoku ke yiloo nto abantu abanintsi baye bathandabuze xa kuziwa kwezi zinto esinjena, eziphathisene nabazali babo. Isizathu zabo iba zezo. Elinye ixesha ke umntu uyamoyikisile umamakhe ngoba uyamazi okanye mhlawumbi unochuku oluthile. Uyandiva wena? Ngoko akwazi uba .